Mo setsong sa me diaparo tse di tlhophilweng sentle tse di nang leng go ntle le boiketlo, jaaka ditlhako tse di matlhagatlhaga diaparo tse di bonolo go di apara letsatsi le letsatsi. Fa dingwaga di ntse di feta diaparo di fetogile ka tsela e nngwe, tsa nna tse di tshwanelang maemo a boemo jwa tshedimosetso. Di tlhopilwe ka mebala e e farologaneng. Mme go tlhophiwa ga tsona go simolola go tsaya kgatelelo pelo ya mekgwa ya bo itlhopela le boitshwaro jwa setso. Ka bokhutlo go fetoga ga diaparo mo dingwageng go bontsha tsela e setso le maemo a batho ba ama boitlhophelo le boiketlo mo setšhabeng.

Ee, ke akanya gore moaparo wa setso o ka apariwa mo meletlong e e tlotlegang jaaka di-conference ka ntlha ya gore o bontsha setso boikanyego go a thusa go tlisa botho boitshwaro le tlhompho mo setšhabeng. Mme gape go ka nna le tsela ee itumedisang ya go bontsha moletlo wa setso kgotsa boikemisetso jwa motho. Le fa go ntse jalo go tshwanetse go rulaganya gore moaparo wa setso o tlhomamisiwa gore go tshwanela maemo a semmuso o boreledi le go le o a a tlhomameng ka tsela e e siameng mo tikologong ya conference.

Ke akanya gore moaparo wa setso wa basadi jo bo nang le mabala e humileng dithaka tse di motlhofo le ditlhako tse di tsamaisanang sentle o montle. Ke nagana jalo ka ntlha ya gore go bontsha botho le boitshwaro jwa bo siameng. O tlhophile ka tsela e e tseneletseng. Mme o ka tlisa boitumelo le seriti fa o aparwa mo meletlong kgotsa ditiragalong tse di tlotlegang. Ka bokhutlo moaparo o o kgatlha ka lebaka la tlhompo ya setso, boikanyego le bo ntlo tseo bo itumedisang mo ya motho.

Ee, ke akanya gore go nna teng ga diaparo tsa setso tse di khutshwane. Mo ditso tse di jaaka tsa se-Zulu le se-Xhosa. Go ka nna le seabe mo go rotloetsang bana ba segompieno go kgatlha go apara diaparo tse di khutshwane, tse di sa siamelang botho le tlhompho ya mosadi. Se se ka maikutlo a bone ka bontle jwa mmele le tsela ya go itlhalosa ka tsela e e sa tlhomamiseng. E leng se se ka tlisang dikgwetlho fa go tla mo tikologong ya setso le boitshwaro. Ka bokhutlo go botlhokwa gore batho ba ithute tlhompho, setso le mekgwa e e siameng ya go apara. Gore ba kgone go farologanya dikarolo tsa boitlhophelo le thuto ya setso.

Fashion, diaparo, dibagwa le dilwana tsa go ikgabisa di ka bontsha setso sa motho ka ditsela tse mmalwa. Sa ntlha, diaparo le fashion di ka bontsha dingwao le ditso tsa setso jaaka mebala, ditlhaka le mekgwa ya go apara e tlhomamisang setso sa setšhaba. Sa bobedi, dibagwa le dilwana tsa go ikgabisa di ka bontsha ditumelo, maemo a botshelo le boikanyego jwa motho mo setšhabeng.

Go ya ka setso sa ba-Tswana le ditso tse dingwe tsa Aforika Borwa fa mosadi a sena go nyaa o tshwanetse go simolola go apara moaparo o o bontshang le tlhompo. Jo bo jaaka tse di telele kgotsa diaparo tsa setso tse di sa . Moaparo o o bontsha gore mosadi o o tsene boikarabelo jwa botshelo jwa manyalo le go bontsha seriti le tlhompho mo setšhabeng. Ka mafoko a mangwe o bontsha boitshwaro, tlhompho le kutlwelobotlhoko, fa o le mo tikologo e e tlotlegang kgotsa e kgotsa mo ditiragalong tsa setso.